Ngibona kubhedere lokha umuntu othoma ukulima afunyane ilwazi elaneleko ngokulima kuzobonana.

Abantu abafuna ukurhweba ngeentjalo zabo kufanele bona bathole ulwazi ngaphambi kobana bamarhwebe namkha batjale iintjalo ngobunengi begodu kuneenkhamphani ezisiza abantu ngalokho, kufanele abantu bathole ulwazi ngaphambi kokuthoma amabhizinisi namkha amarhwebo.

Mina ngelwazi lami, khabe kunesiphila esibovu kodwana ukukhula kwami khenge ngisibone begodi ngisidle. Ngikhule ngazi isiphila esimhlophe nekungiso esidliwa lapha ngihlala khona.

Nangabe kukhona nofana kuyakghonakala bonyana iSewula Afrikha izitjalele yona ikoroyi ngobunengi, angiboni bonyana kunekinga njengombana iSewula Afrika inenarha ekulu ekungatjalwa kiyo, bangafundisa abantu ngokutjala ngayo namkha iinkhamphani zithombe zitjale nabalimu batjale, bathengise.

Azange khengibone ipuphu yesiphila esibomvu, soloko ngazalwako. Ngikhulume ngazi yesiphila esimhlophe.

Iinarha angarhwebelana nazo ngilezi ezinganazo iimpuphu nofana ebangalimi isiphila.

Iye, nami bengingayazi ipuphu yamabele, ngathoma ngokuyibona kibo abantu abakerega kilelisondo.

Kufunyaneka ulwazi lokobana nakunesomiso, laba abalima ikoroyi bayalima njani, bakghona njani ukulima nakunesomiso.

Iye, ngombana lokho kungenza amathuba womsebenzi amanengi.

Kufuneka kobanyana utlolisele ikhamphani yakho yokurhweba nokutjala ngaphambi kobanyana uberegisane neentolo ezikulu bese ukukhulumisana nawo amakhamphani la amakhulu bonyana ningaberegisana njani nirhwebelane.

Ilwazi elinengi amalanga la liyatholalakala ku-inthanethi namkha omunye nomunye umuntu angaya kurhulumende ayokubawa ukusizwa ngokuthoma kokutjala.

Ilwazi elinengi litholakala ku-inthanethi namkha lokha utjheje bonyana wona amakhamphani amakhulu la namkha iintolo eziwaberegisako, ziwathola kuphi nendawo ngombana koke okuthengiswako amalanga la kuyatlolwa bonyana kuthengiswa kuphi namkha kutjalwa kuphi.

Isiphila yinto esijwayele ukuyidla ekhayapha begodu sisutha ukudlula koke esikudla mihla namalanga.

Manengi tle, komunye nomunye umuzi ngekhethu unaso isihlahla sama-avokhado.

Abogogo nabobamkhulu vane bathi, kungenzeka bonyana ukudla ezikudlako azinampilo kizo namkha umnikazi wazo akazitjheji ngokwaneleko.

Okunengi anginalwazi ngakho kodwana vane ngizwe abogogo besithi, inyama yekomo edala ayisimnandi, iqinile.

Angiboni bonyana kulungile bonyana inyama yeenkomo namkha yeenlwana ezikhamba zidla enarheni zilungele ukuthengiselwa abantu ngombana kungenzeka bonyana iinkomo lezi, zidla okungakalungi.

Ilwazi elinengi ngalokhu anginalo.

Ngicabanga bonyana kungenzeka bonyana oyihlabileko khenge ayihlabe kuhle, angiboni bonyana kungaba yikambiso yesintu eyenze kwaba nje.

Angicabangi bonyana ukuhlatjwa kweenkunzi kuyenza umehluko enyameni kodwana ngibona kwenzeka amalanga la.

Sikhule sazi bonyana kunalabo abakwazi ukuhlaba ikomo ibemnandi, nalabo ebathi angayihlaba omunye ayibimnandi kodwana ngingazi bona kuneqiniso kulokhu namkhana mhlawumbe kwenziwa kukobana omunye akayihlabi ngendlela ekungiyo.

Ilwazi elinengi ngalokhu anginalo kodwana ngibona kulula lokha iinkomo namkha iinlwane eziyifuywako nazihlukaniswa, khulukhulu uhlukanise ngeminyaka yazo.

Ngokwazi kwami, eLimpopo ngobunengi abahlabi lokha makubuya amasokana engomeni kodwana emaNdebeleni kuyahlabiwa.

Iintolo kwanjesi nazo ziyawathengisa amathambo kanye neenlarha, kuthiwa mathambo wekomo kanye newekukhu, nawuthengisa neyekukhu.

Abantu bakade bebasithi, ikomo ediniweko akufanele bonyana ihlatjwe.

Bahlala ngokujwayela kodwana iinsiza ezinengi abanazo njengegezi kanye namanzi ahlwengekileko.

Imindeni eminengi ngoNobayeni iyathanda ukuhlanganyela ndawonye bese kuhlabwa izimvu.

Iye, kuneenhlangano ezinengana amalanga la ezisiza ngokulima kanye nokuthengisela iinkhamphani ezikulu.

Lokhu kungenza bonyana abantu abanengi balahlekelwe misebenzi.

Kungenzeka bonyana abantu abanengi abanalo ulwazi lokobana lokhu unakho begodi uyakuthengisa, kufanele wazise abantu.

Iye, kodwana lokhu ngathi kwenzeka kwabanye abantu abanokugula okuthize.

Isiphila kanye namadribe.

Iinthelo lezo thina esinganazo nofana ezifuna indawo emakhaza ngombana iSewula Afrika yindawo etjhisako.

Awa, abanazo ngombana bahlala eendaweni ezikude, ezinganandlela.

Kilokhu anginalwazi.

Iye, ngombana lokhu kungenza bona singathengi ezinye izinto kwezinye iinarha.

Iye ukwenzela bona nakunenye ifuyo egulako ingatheleli ezinye iinlwane.

Kilokhu anginalwazi.

Li-Vitamin B.

Kilokhu anginalwazi.

Iinkukhu zemakhaya abanengi bathi ziqinile begodu abazithandi ngombana zidla yokinto emakhaya.

Kilokhu anginalwazi.

Abadala bayesithi uyibona ngokwehla komzimba.

Ukuhlukunyezwa makhuwa wemaplasini nokuberega isikhathi eside ngemali encani.

Kilokhu anginalwazi.

Kuqakathekile bonyana wazi ukuthi ihlabathi leyo ilingene ukutjala ziphi iintjalo begodu nekhamphani yakho uyitlollise ngokomthethweni.

Kunemitjhini kwanjesi eyenza bona ukulima kubelula, eyenza iintjalo zihlwengiseke begodu ikghone nokutjheja iintjalo zakho bonyana zilungile na.

Kufanele batjheje bona indawo ebaya kiyo le izilungule na ifuyo le bonyana iye lapho.

Lokhu anginalwazi.

Ngicabanga bonyana kukhona lapha abantu bangaya khona ukuthola ilwazi lokuhlinza ikomo.

Mina ngokwazi kwami, akufanele zidle ubusuku nemini.

Kilokhu anginalwazi.

Mina ngakhula ekhaya kunezimvu ezinengi kuneenkomo kodwana angazi bona kwenziwa yini lokho.

Kulula lokha urhulumende nakangenza amahlelo emakhaya lapha kuzokufundiswa khona abantu ngamathuba kezokulima.

I-Vitamin A ne-Vitamin C.

Kilokhu anginalwazi.

Uhloma ehlobo khulukhulu ngeenkhathi zakaNobayeni.

Kilokhu anginalwazi.

Ngibona kulula lokha nakuqatjhwa udorhodere ngombana kungenzeka bonyana ucabange ukuthi uyazi ukuthi ifuyo leyo iphethwe yini kanti akusiyo le oyaziko.

Iye kodwana ngokungakaneli.

Ngibona kulula lokha nazihlukaniswako, ukwenzela bona kubelula nokuzifuya.

Iye, kunjalo, iyaqina.

Kufanele abantu bafundiswe ukobanyana amanzi ahlanzekileko ayingozi efuyweni.

Kuthiwa isiza ngokuqinisa amasotja womzimba begodi ikuphe nomdlandla.

Kukuthi abenolwazi elinengi lokukhulisa iinkukhu begodu abenabantu abaziko abazokurhwebisana naye khulukhulu ababerega ngeenkukhu.

Kulapha bahlanganyela khona njengemasondweni nalapha bakghona ukuhlanganyela khona babodwa mabenze ama-conference.

Iye, kubanjalo kodwana ngokungazi isimo sezulu ukuthi singafika kuphi, kungenzeka kuphela njalo.

Iye, kuthiwa zinomsoqo begodi ziphana namandla.

Kungombana umnotho wekhethwapha uphezulu.

Uboya lobu nabo angakuberegisa ukurhweba ngabo ngombana bathi kuyakwenza izambatho zokugqoka.

Ukobanyana babeneentaka ezikulu ebangabeka kizo amanzi lokha nakuna izulu.

Ukwenzela bona akwazi ukuzihlukanisa namkha lokha nazilahlekileko azifumane lula.

Kilokhu anginalwazi.

Urhulumende kanye nabadosiphambili bamahlelo wabomma.

Mhlamunye yenziwa kunona khulu.

Kube namahlelo afundisa ngokulima kiyo yoke indawo, eenkolweni, emasondweni, emirhatjhweni kanye nakibomaliledinini ukufinyelela kiwo woke umuntu.

Awa, abukarisi. Bahlala ezindilini ezingekho esimeni esilungileko.

Kunabantu abathengisako, abathengisa iinhloko zodwa ebantwini abazithandako, abazipheka njalo ngamalanga.

Kufanele uthole ilwazi khulukhulu kilabo abanazo, abarhweba ngazo.

Yikhabitjhi, i-abhula, i-broccoli, isipinatjhi kanye nelethisi.